Umalume wami, into yokuqala endingamcebisa yona xa ngaba efuna ukuvula iakhawunti yebhanki yinto yokokuba aze ayinakekele iphini yakhe, ezi nombolo zine okanye zintlanu kwamanye amabhenki zokuthi ukhuphe ngayo imali. Ndimxelele into yokokubana ezaa nombolo angaziniki mntu, kungabikho omnye umntu ozaziyo ngaphandle kwakhe enzele ukuba imali yakhe ihlale iphephile. Angahlali nje kanti abe ikhadi lakhe udedengu, athi uyabona imali yakhe ayisekho ekhadini angayazi noma ikhutshwe ngubani ngoba wonke umntu umxelelile iphini yakhe into yokokubana ithini. So, ndingamcebisa kanjalo into yokubana, aze ayigade iphini yekhadi lakhe angahambi eyinika noma ngubani na, azenzele yena.

Ndicinga ukuba yinto elungileyo leyo, enzela ukuba bakwazi ebhenki ukuthola imininingwane yakho nendawo ohlala kuyo ukubana ungummi weli lizwe na. Zininzi izinto abangazisebenzisa ngenxa yokuba bazi indawo ohlala kuyo.

Into ethi qatha engqondweni yam xa kuthethwa ngemalimboleko encinci nangona ndingayazi kakuhle ke imalimboleko encinci, kodwa ndinalo ulwazi ngemalimboleko ebizwa ngokuba yimali ezalayo ebolekwa koomatshonisa. Xa ndicinga ke ngoku into ethe qatha kum engqondweni xa ndiva eli gama lithi imalimboleko encinci, into yokokubana yimali encinci le okwaziyo ukuyibolekwa. Ayibi nkulu kakhulu, nangona ndingenaso indlela endingayikrala ngayo uba yimali engakanani, iphele phi na. So, le mali yimali oyibolekayo owuthi xa uyibuyisa, uyibuyise inemali ezeleyo ngaphezulu. Awuyiboleki le mali uyibuyise ingangokuba beyingako.

Into ethi qatha engqondweni yam xa kuthethwa nge-insurance yonyango yinto yokuba, le yi-insurance oyikhokela inyanga nenyanga. Le insurance le ikunceda ekubeni mhla ugulayo ungahambi uye kwagqirha uyokhupha imali okanye uhambe uyothenga amayeza e-pharmacy, uzosebenzisa ikhadi lakho lale insurance xa ugulayo. Uye kwagqirha ubhatale ngalo, kungabikho mali uyikhuphayo. Inceda apho ke i-insurance yonyango.